Abantwana bethu kufuneka sibavumele benze into abakholwa yiyo apho umntana eza eza kubonakalisa ubuchule bakhe. Ndingaziva ndonwabe kakhulu xa efuna ukuba yi-social media influencer kuba seyiyinto eyenza imali kule mihla. Ndingamcebisa okokuba ngaba makayenze ngakumbi kodwa ayazi ukuthi ndimnqwanqwadela ekubeni okokuba ekupheleni kwemini abuyele eyunivesiti, afumane noko into ebonakalayo egameni lakhe.

Ndingamcebisa okokuba akhangele into enokuthi imenzele imali kuba kule mihla sikuyo zininzi izinto efowunini ezenziwa okokuba ngaba umntu echitha ixesha nje, wenza imali.

Umntana nobungozi bokudlala umdlalo wevidiyo kwi-intanethi kukuba lo mntu athetha naye okanye adlala naye akamazi imvelaphi, akamazi intsukaphi, akamazi nokokuba yintoni le nto anomdla kuye ngayo. Loo nto leyo ke ikhokelela ekubeni into yokokuba angonzakala okanye azibone ekwiimeko angakhange acinge ukuba ngaba uzaba kuzo kuba kaloku zininzi izinto ezenziwa ngabantu kwimidlalo yevidiyo kwi-intanethi.

I-social media iyabakhuthaza kakhulu abantwana, ngakumbi kubantwana abazimisele okoba bazawungena kuyo kuba befuna ukuphucula amakhaya wabo. Kuba noxa iyonwabisa nje ngelinye icala inengeniselo eyenzayo, abantwana baphucula amakhaya wabo, abantwana bathengela abazali babo izinto ezintle, abantwana nabo bazithengela izinto ezintle ngenxa ye-social media. Igalelo layo likhulu, liyabakhuthaza, libenza baphucuke.

Eyona hobby ndiyithandayo kukwenza imali. Ndichitha ixesha elininzi, inokuba iiyure ziyile kwisithandathu nakwisixhenxe ngeveki ndikhangela namathuba okwenza imali. Ndiyayithanda kakhulu into yokwenza imali.

Amathuba emisebenzi aye avuleke xa kusingathwa itumente yehlabathi. Ngamathuba afana namagosa ezokhuseleko, security officers, amagosa alawula izihlwele, crowd managers, abacoci kuba kaloku kuyangcoliswa. amagosa ajongene nokucocwa kwamabala, maintenance officers, abaqhubi abathutha amagosa nabantu abaze kwitumente, amagosa ajongene nokungena nokuphuma kwabantu, access control.

Abantwana bafundiswa ngootishala, ootishara abaqeqeshelwe okokuba bayazi imithetho yomdlalo ngamnye. Bakhula ke neso sakhono. Bebancinci benjalo, ixesha elininzi balichithela ekuloleni ezi zakhono. Loo nto leyo yenza okoba ngaba babe ziingcaphephe neencutshe kuloo mdlalo kuba yonke into abayifundayo bayifunda kumgaqo, bayifunda kwimithetho yoqobo abayifundiswa ngootishala. Bancedakale ke kuba eso sakhono sikhula nabo, babe zingcungela ke xa sebebadala.

Ezemidlalo ziyabuqinisa ubuhlobo kuba bathi abantu noba abavani ngolwimi lwabo, kodwa badityaniswa ngumdlalo kuba imithetho yomdlalo ngamnye bayayazi. Loo nto leyo yenze ukuba ngaba bahloniphane, bahambelane, bathandane, bakhe ubuhlobo phakathi kwabo, bahambalane ixesha elininzi besiya ngapha nangapha. Ngoku bakha ke ubuhlobo bexesha elide kuba umdlalo ayikokulwa, umdlalo kukuzonwabisa. Ngolo hlobo ke ubuhlobo babo buyaqiniseka.